Tibangi leti tivekaka hi ku nyika swikweleti swa swichudeni i Capitec FNB na African bank bank i leyi nga na ntswalo lowu nga hakeriwaka hi ku olova swinene i Capitec.

Loko movha wa mina wo hlangana na swigameko eka nkarhi wa sweswi swi teka nkarhi wa leswaku ku lunghisiwa loko movha wa mina wo tshama nkarhi wo ringana na ntlhanu wa malembe wu nga si humelela hi nchumu xana yi kona mali leyi ndzi yi kumaka xana loko movha wa mina wo yiviwa mi nga swi kota xana ku va mi wu pfala futhi mi ndzi nyika wun'wanyana.

U fanele ku kombisisa ku tshembeka a kombisisa muholo wa yena leswaku va ta vona leswaku va kota ku n'wi lomba malini.

Nkoka wa endla ndzindzakhombo wa movha hileswaku loko movha ya wena yo tshika yi hlangana na tinkingha kumbe yi onhaka va swi kota ku va va ku lunghisela yona hi xihatla swi vuyerisa hileswaku loko wo tshuka wo hlangana na nkingha ku kumeka leswaku u lava ku lunghisisa movha naswona swi vitana magidi ya tirhandi swa koteka leswaku u hakela hi mali leyitsongo hi nyangha hi nyangha movha wa wena wu lunghiseka hi xihatla.

Ku tirhisa tihakelo ta tiselulafoni swi pfuna swinene hikuva swi ku pfuna hi nkarhi a wa ha tirhisi nkarhi wa wena u ya etibangi u teka selulafoni u rhumela mali hi nkarhi wolowo hambi u twa ku vava a swi bohi leswaku u ya etibangi ku tirhisa tihakelo ta selulafoni swi na nkoka swinene hikuva swa hantlisa no hatlisa.

Maheso insurance company yi nyika ntsena life cover eka vanhu va malembe ya le xikarhi ka eighteen ku ya fikela eka malembe ya sixty nine leswi kokwana wa wena a hlanganisaka malembe ya seventy n'hweti leyi taka a swi nge he endli leswaku a va kona eka life cover ya hina hikuva yi khavhara vanhu lava nga na malembe ya ya eighteen ku ya fikela eka sixty nine hi swona leswi endlaka leswaku ndzi susa kokwana wa wena eka pholisi.

Xana eka akhawunti leyi i nyangha va teka ti fees to fikelela eka malini xana wu kona ntswalo lowu ni wu kumaka loko ndzi vekile le mali yo tala xana akhawunti leyi ya ni pfumelela leswaku ndzi endla swilo swo fana na va online banking.

Ndzi nga titwa ndzi khunguvanyekile swinene hikuva swi kona leswi ndzi nga ta va ndzi swi hlwerile leswaku ndzi ta swi tirhisa hi mali leyi loko yi nghenile kambe loko ndzi kuma leswaku mali a ya ha ri kona naswona va ndzi fakele hi selulafoni ndzi nga ehleketa no tshika ku tirhisa swa ma selulafoni ndzi hamba ndzi ti landzela yona hi vukulu hikuva loko mali ndzi yi kuma yi nga ha ri kona moya wa mina wu nga khunguvanyeka swinene.

N'wamabindzu loko o tsandzeka ku hakela machonisi mali ya yena ku nga va na switandzhaku swo tika swinene. Bindzu ra yena ri nga wa naswona a nga khomisiwa hi machonisa emaphoriseni. Swilo swa yena a nga lahlekeriwa swinene hikuva loko u kolota machonisa mali loko se a lava mali ya yena i ku onhela swilo. A nga ya a ya teka bindzu ra yena a n'wi byela leswaku u ta ri kuma loko se a hakerile mali.

Loko u hlayisa mali ekaya ku va na switandzhaku leswikulu. Mali swi nga endlaka leswaku u yi veka laha u ka u nga ha ku tsundzukeki. Loko lava u tlangaka na vona stockvel se va lava timali ta vona swi ta ti komba onge wena ho va tsotsi naswona ekaya ku na makondlo u nga yi veka mali ya wena laha u yi vekaka kona kondlo yi ta yi fika yi dya mali ya wena hinkwayo. Vanhu lava u tlangaka na vona stockvel va ta ehleketa leswaku a ku na kondlo leri nga kona hi wena u nga dya mali ya vona.

Tanihi mutirhi wa laha xikolweni a ya ha pfumelelekangi leswaku mutswari a nga hakela mali etihofisini. Loko mutswari a ta eku hakeleni ka mali etihofisini swi endla swi endla leswaku swi tikomba ingaku hina hi yo dya mali naswona ku na vanhu vo van'wanyana laha hofisini loko u fika u hakela eka vona mali a ya ha swi tivi leswaku yi ya kwini. Tanihi vatirhi va laha xikolweni hi twananile leswaku hi ta pfula akhawunti laha vatswari va nga ta faka kona mali hambi u nga ya nga ebangi u nga tirhisa selulafoni ya wena ku va u kota ku transfer mali leyi yi nghena eka akhawunti laha hi hinkwerhu hi nga ta swi vona leswaku mutswari u badalile mali.

Ina ku xavisa tiyindlu ni tindhawu i vuvekisi lebyinene bya nkarhi wo leha. Loko u xavisa tiyindlu ni tindhawu u va na vuvekisi lebyi hlayisekeke swinene. Tiyindlu i swilo leswi vanhu va tshamaka va va swi lava. Munhu a nge hanyi a nga ri na yindlu. Loko u xavisa yindlu u kuma mbuyelo lowunene wa vuyeriwa swinene hikuva ti ta tshama ti ri na vanhu naswona ku xavisa tindhawu vanhu masiku lawa va lava ku endla mabindzu va lava tindhawu leswaku va ta kota ku endla mabindzu. Loko u xavisa tiyindlu na tindhawu u va na vuvekisi lebyinene bya nkarhi wo leha hikuva swi teka nkarhi leswaku xi onhaka naswona swi teka nkarhi wo leha.

A hi mhaka leyinene ku joyina mitlawa yo hlayisa mali swin'we na vanhu lava u nga va tshembiki. Loko mbilu ya wena yi ku byela leswaku u nga tshembi munhu endla leswi yi ku byelaka swona hikuva eku heteleleni ka siku u nga hetelela u tisola ku va u joyina mitlawa yo hlayisa mali ni vanhu lava u nga va tshembiki.

U fanele ku kambisisa leswaku akhawunti leyi u lavaka ku yi pfula yi le nawini xana. U fanele ku tlhela u u kambisisa leswaku ntswalo wa wa yona wu fambisa fambisa ku yini.

Loko khadi ra wena ra le bangi ri lahlekile kumbe ri yiviwile u fanele ku ya ebangi hi xihatla u fika u va hlamusela leswaku khadi ra wena ri lahlekile kumbe ri yiviwile va ta swi kota ku va va ku endlela khadi lerin'wanyana.

Swiphiqo swin'wana leswi nga ha va ka kona swa tiakhawunti to hlayisa mali leti nga na lowu ntswalo lowukulu ku nga va ku ri ku lahlekeriwa ka timali. Loko tiakhawunti to hlayisa timali ti ri na ntswalo lowukulu swi endla leswaku na mali leyi u yi vekaka yi va yi ri yitsongo hikuva ntswalo wu wu tshama wu le ku kokeni.

Ina wa ha hakela mali ya lembe na lembe loko u nga ri tirhisi khadi ra xikweleti kambe ri nga pfariwanga. Khadi ra xikweleti ri na ntswalo wa lembe na lembe lowu u faneleke ku wu hakela. Loko u lava ku ka u nga hakeli u fanele ku va u pfala khadi ra wena.

Ndzi ta mi byela hi xikweleti xa nkarhi wo leha, xikweleti xa nkarhi wo leha xi famba hindlela leyi eka xikweleti xa nkarhi wo leha u lomba mali ya le henhla ndzi nga kombisa hi mali yo ringana five thousand rand u nga swi kota ku va u lomba five thousand rand leyi u nga ta yi badala hi tin'hweti ta twelve, loko u lombile ebangi va ku byela leswaku mali leyi u ta teka nkarhi wo karhi karhi ku va u yi hakela naswona u yi hakela a wu yi hakeli hi timali letikulu, ndzi ta nyika hi xona xikombiso xa five thousand loko u lombile five thousand rand u nga swi kota ku va u hakela three hundred hi nyangha leswaku mali yi fika eka five thousand hi twelve i loko ku ri twelve ya tinyanga.